Uxhaso embonini engikuyo lungangisiza kakhulu, ngoba kuyimanje sibhekene nezigidi nezigidi ekufanele zikhokhwe ngenxa yemithetho yasemgaqweni ekufanele siyilandela. Kungabe ama-tollgate, kungabe ukugcina izimoto zethu zisesimeni zomgaqo. Kungabe ukukhokhela odrayva noma abashayeli. Kungabe futhi ukukhokhela i-inshorensi ngoba wazi ukuthi la kulezi nsuku sibhekene nento eyinkinga kakhulu yokuphela kogesi. Ezinto eziningi zigcine zilimala, impahla ingafiki ngesikhathi, impahla ifike isirongi. So, usizo-ke singalidingi kakhulu ngempela singalibonga kakhulu.

Izithuthi zomphakathi zingahlolwa ngezindlela eziningi. Okokuqala, uhulumeni angenza sho noma angaqinisekisa ukuthi laba abahlola izimoto basesimweni sokuthi bangakwazi yini ukuhlola iy'moto ngendlela efunekayo la eNingizimu Afrika. Okwesibili, abashayeli nabaphathi bey'moto, bangakwazi ukuthi ba nyaka nonyaka bahambe bayohlolwa ukuthi bona basesimeni yini ngolwazi lwemoto, nangokuthi bayazi na ukuthi yini erongi or yini engalungile ngemoto, ngasiphi isikhathi ukuze bakwazi ukuthi kusasa bangabi senkingeni.

Izithuthi ezikwazi ukwenza izinto zibe lula for abantu abadala zike zizenze izinto zibe lula kubo bonke, ngisho noma kulaba abakhubazekile, ngoba zona lezithuthi zisuke zinezinto ezidalelwe ukuthi bona bakwazi specific okanye bona bakwazi qobo labo ukusizakala uma bephakathi kulezi thuthi lezi.

Izimo ezikanje zike zenze kube nzimanyana ukuba umshayeli weloli ngoba suku nosuku imali ekhokhwa kwama-toll iyanyuka, kepha thina iholo lime ndawonye. Intela iyanyuka, izinto zokudla ziyanyuka but umholo, kodwa umholo wethu usame ndawonye. Okungayenzi umqondo osile lokho ngoba yonke le mali iyakhuphuka, koda thina siqhubeka sisame ndawonye.

Imiphakathi nemiphakathi ingazikhiphela izithuthi noma izimoto ezokwazi ukuthi zithathe abantu ngendlela nangesikhathi esifanelekileyo, ukuthi baye kephi nakephi la befisa ukuya ngakhona, futhi bakwazi ukuphinde balandwe babuyiswe emphakathini wethu bephephile.

Ukukhuphuka kwentela kanye nokukhuphuka kwezezimali kwenza nathi sisebenze phezu kwengcindezi ngoba sifisa ukufikisa impahla emakhasimendeni ethu ngesikhathi, nakhona futhi iphephile, koda ukunyuka kwentela kusho ukuthi nathi ngala sizolimala ngoba kunyuka kunyuka uphethroli. Kunyuka kunyuka izimpahla zona lezi esihambisayo, koda ngala siyalimala ngoba emsebenzini akunyuki iholo. Ngisho noma intela inganyuka ngamaphesenti amabili koda iholo linganyuki ngisho nangophesenti elilodwa.

Ukuhamba kwamabhasi nokufika kwawo ngesikhathi kusiza kakhulu ngoba uyazi uma ugibele ibhasi ngehora lihamba amaminithi anguteti uyazi lizofika ngaleso sikhathi. Uma lingafikanga ngaleso sikhathi liyashweba kancane, koda akufani nalezi ezinye izithuthu njengamatekisi noma izimoto ezincane ezingabuye zibambeke emgaqweni. Kanti ibhasi liba nendawo elihambayo eyodwa, alihambi lishona le nale. Okwenza kube ngcono ukugibela lona kunezinye izimoto emgaqweni.